Ke batho ba bangata ba o re ba tsebang ba neng ba sebetsa ka thata. Empa hona, hona jwale ba phela ka bothata, hobane ha ba ka ba boloka tjhelete nakong eo ba neng ba sebetsa ka teng. Bongata ba bona ba phela ka pension e nyane, kapa ba itshetlehile ho bana ba bona, kapa ba masika. Ba bang ba ithetsa ka ho rekisa dintho tse nyane kapa ba itheka. Ba iteka ho kgona, ho phela letsatsi le letsatsi.

Tax-free savings account, TFSA ke mofuta wa account eo mmuso o e thehileng ho thusa batho ho boloka tjhelete, ntle le ho lefuwa lekgetho hodima phaello. Seo se bolela hore ha o kenya tjhelete ho TFSA, phaello kapa dithuso tseo tjhelete eo e di hlahisang ekaba ke interest, dividents, kapa capital gains. Ha di lefellwe lekgetho. O ka kenya ho fihla ho thirty-six thousand ka ngwaga. Empa ha o feta moedi ona, o lefiswa kotlo.

Ho etsa kopo ya ho credit card. Moreki o tlameha ho latela mehato e meng e itseng. Pele o tlameha hoba le dilekgetho tse nepahetseng. Tse kang ho ba le history e ntle ya ditjhelete, le ho ba le mokoloto o sa hlanokgang. O tla tlameha ho fana ka ditokomane tsa gonthe e kang ID, Proof ya address, le bokgoni ba ho patala. Ha o se o nehelane ka tshedimosetso ena, bank-a e tla hlahloba ditaba tsa hao ho etsa qeto ka kopo ya hao.

Ee, di-bank-a di ka etsa hore batho ba mahae, ba dulang hole le tsona ba kgone ho fumana dikarata tsa sekoloto. Sena se ka etelwa ka ho fana ka dikopo tsa credit card ka internet-eng. Moo batho ba ka fa ditokomane tsa bona tsa kgonthe. Ha ho kenyelletsa ID, Proof ya Address le dikopo tsa dikarata tsa sekoloto, hotswa sebakeng sa bona. Di-bank-a di ka boela tsa fana ka ditshebeletso tsa ho etsa kopo ka mehlala kapa mekgwa e meng e sa, kotsi bakeng sa baahi ba mahaeng.

Ha motho a ena le life cover. Ho bohlokwa ho elahloko hore na lefa la hae le tla fihla, dihloko tsa ba lelapa la hae kapa batho ba senang tshehetso. Motho o lokela ho hlahloba hore na amount ya life cover e tla lekana ho tshehetsa ditlhoko tsa bophelo ba batho ba, amohelang lefa. Ho bohlokwa hape ho netefatsa hore thekiso ya Life Insurance e amana le ditlhoko tsa ba lelapa, le boemo ba kamoso. Hape, ho lokela hoba le tlhaloso ya poloko jwalo ka di-policy tsa medical cover. Ho thibela bothata ba ho ba lefa ka ho sa lekane.

Ho hlile ho eba le tekatekano, e mpe ha o qeta ho sebedisa tjhelete ya tekano e fetang ha e le ha o se o le lefung, kapa o fetola bo itlhompho ba tjhelete ya hao. Sena se ka ba ka lebaka la ho kgetha ho sebedisa tjhelete e ngata ho feta seo se fumaneng kapa hore, o sebedise tjhelete ya ka, mmoho le tjhelete ya nako e tlang. Ho bohlokwa ho rala le ho laola, di tlhokahalo tsa hao tsa meputso. Le ho hlokomela ho sebedisa tjhelete ka hloko. Ho qoba ho kenya monyetla, bakeng sa mathata a tekatekano.